A dyondzo ya vutomi leyi ni nga yi kuma hi ku hlalela vanhu va vo hambanahambana mindhavuko yo hambanahambana ka xipano xa bolo i ku ya milenge i ku langusa leswi va tlangisaka swona loko va hlanganisa a vanhu lava va tlangaka bolo hinkwavo va va mindhavuko ya ku hambanahambana va kota ku loko va vona vanhu lava van'wana va tlanga kumbe va va va ri ku tlangeni na vona va practice-a va kota ku dyondza ti-technique kumbe swilo swin'wana leswi vo a va nga swi tivi ku va ku va ku tlangiwa bolo va kota ku dyondza va ya mahlweni.

E na pfumela ku swa mitlangu swi endla ku vanhu kumbe youth kumbe vana vo tala va nga ngheni evugevengeni ni pfumelana na swona ngopfu hi ku va suka loko va vuya hi le swikolweni kumbe loko va nga yanga swikolweni loko va ya ku tlangeni leti ground-ini leti va tlangelaka ka tona swi va khipha ka swilo swa ku tala leswi a va ta va hlangana na swona mapatwini kusuka va ya yiva va ya ku dzaheni ni vona swi ri na nkoka ngopfu eka vana lavatsongo swi na impact leyikulu eka vana lavatsongo hi ku loko va dyondza va va va ri bolweni va ya ku tlangeni va va se va sukele swo tala leswi swi endlekaka hala mapatwini ku dlaya, ku yiva, ku ya ku dzaheni, ku rape-a, swilo swo hlanganahlangana ni pfumela swoho ku ku tlanga tibolo kumbe ku ya pfuna ka community swi na nkoka ngopfu.

A xipano xa bolo ya milenge Afrika-Dzonga xi gqine ku tlanga kumbe xi hetelele ku tlanga hi twenty ten eka khapu ya misava hinkwayo. Malembe laman'wana a yi se tshama yi tlanga hi ku a yi nga qualify kumbe a yi nga fikeleli ku yi nga tikuma yi tlangela a khapu ya misava hinkwayo, inkomu.

Lexi ni nga ta xi endla ku nongonoko wa vanhu lava va nga va or mitlangu leyi vanhu va nga na tingana va nga va nga yi nghenelelaka ni nga va endlela game yo fana no ya a ntlangu wa ku fana na a xipichi kumbe ku hlaya swa ti-poem. Loko va hlaya va va va concentrate kumbe va va va languse vanhu lava va nga ta ku va vukeleni kumbe ku va languseni va ri karhi va vulavula ni nga va endlela a ntlangu wo fana na tani hi ku ku vulavula munhu swi ku yini swi ku nyika ku vulavula ni ta ku swi ku swi ku nyika ku titshemba kumbe confidence leswi nga ta kota ku ku nyika swona loko u ri karhi u vulavula. So a mitlangu yo fana na yeleyo yi kahle eka vanhu lava va nga na tingana ku va kota ku vulavula va vulavula va phindaphinda kumbe va repeat-a swilo kumbe marito yo karhi.

Mhaka ya mitlangu lexi xi endlaka kumbe impact leyi nga na yona emugangeni ya ku ya ku yehlisa vugevenga i ku vana kumbe vanhu lava va ka va va ka va ri kona eka mitlangu leyi a va na nkarhi wo endla swo biha lehandle ene a tinqondo ta voho kumbe miehleketo ya voho yi suka se yi nghenelerile ngopfu hi vuenti eka swilo leswi va nyikaka swosiku na siku. Loko va endla mitlangu no kombisa ku fana na ku u ku va ta va ta endla ti-poem va ya va ya tsala loko ku ri loko va heta ku ene swi va ka community hall va huma hi fayifi u va nyika ntirho ku va ya va ya tsala a poem yin'wana na yin'wana, loko munhu a fika ndlwini u suka a nga ha ri na nkarhi wa ku tikuma a huma a ya vugevengeni i ta va ehlekete yini? Leswi u nga n'wi nyika swo ku a tsala a ta vuya na swona hi siku leri landzelaka va ta va ta swi hlaya emahlweni ka vanhu hinkwavo.

E lembe leri ni nga hlangana na munghana a ku ri ku hi va hi ri ka debate, debate i ku va mi nyikiwa a thopiki kumbe nhlokomhaka yo karhi ku ri na ku pfumelelana na yoho na ku ka ku nga pfumelelana na yona. Hi lava ni nga hlangana na kona na munghana a hi ri nyuvhesi na ni nga hlangana na kona na munghana wa mina hi ku a hi nyikiwe thopiki leyi faneke ku yehe mina na pfumelana na yoho yehe a nga pfumelelani na yona. Se a swi endla ku hi tirha swin'we ene a hi tirha hi ku tsaka na ku twanana a hi nga ri ka ka mphikizano loko ka ku nga ri kahle, hi leswi nga endla leswaku na vunghana bya hina byi tiya hi ya emahlweni.

A mitlangu leyi ni yi tivaka yo gembula ni tiva a ntlangu wa ma-cards na wa madayizi ene hi leyi ni yi tivaka. A matlangelo, a ma-cards va tlanga loko va tlanga loko u wina u nyikiwa mali yo karhi va ku ku va ri ku na ku beja maybe u beje hi ten rhandi loko loko u tlanga u nyikiwa ten rhandi loko u wina u tlanga u wina u nyikiwa ten rhandi, lowu nga beja na yena loko u winile u ku nyika ten rhandi swi ya swi ya emahlweni swi fana na madayizi naswona loko u tlanga u wina u nyikiwa mali yo karhi.

Loko ni sungula ni rhandza ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka i wa ntlangu wa ku hoxa bolo hi mavoko wa netball a ni ri na malembe ya ten mara a ni nga koti ku tlanga malembe ya mina lama hinkwawo ni ri ka wona cause a ni ri ntsongo ngopfu a ni tlanga na vana lavatsongo, mara na sweswi na ha wu tlanga eka ndhawu leyi ni nga le ka yona hi woho wu ni hungasisaka hi minkarhi hinkwayo. Ni wu rhandza swinene hi ku wu endla miri wu tshama wu ri kahle u nga tshami u karhele u tshama u ri healthy.

Mpfuno leyi nga kahle ku ka mianakanyo kumbe ka miehleketo ya vantshwa i netball na bolo ya mavoko, a bolo ya milenge, ku tsutsuma. Loko u tsutsuma swi endla misiha ya wehe yi va kahle, loko u tlula swi endla byongo bya wena byi kota ku tirha kahle, swi ku endla u hleketa sweswi u nga le ku swi endleni swi ku endla u va na ntsako na le mbilwini ya wena loko u ri karhi u busy u ri ku tsutsumeni kumbe u ri karhi u khahlela bolo hi ku swi ku endla u va na rirhandzu na swilo leswiya u nga hleketi swilo swa le handle swi ku endla u hleketa swilo leswi u swi endlaka minkarhi hinkwayo na loko rixa u ri u lava ku ya bolweni a wu lavi ku ya kun'wanyana.

A mimpfuno ya rihanyo ka le ka ka mitlangu i ku u tshama u ri kahle u nga vi na obesity, u nga vabyi hi marhambu, u nga tshami u hleketa ngopfu swi pfuna ngopfu na miehleketo ku tlanga a mitlangu yo karhi swi pfuna na miehleketo leyiwani ku u nga tshiki u hleketa hi leswo biha kumbe u hleketa hi leswi nga le ku ku humeleleni. U va kahle, u va fit, u va miri wa wena wu ri kahle, u ri healthy na loko u dya u tikuma u dya swakudya swa .

A timinete leti a ni ta ti tirhisa ku vulavula na mutlangi wa bolo ni n'wi rhandzaka a ni ta n'wi vutisa ku u sungule malembe malembe a ri na malembe mangaki ene loko a sungula a ku ri swilo leswi a nga swi sungula exikolweni, enyuvhesi kumbe high school kumbe a ku ri swilo leswi a nga swi sungula loko a ta va hetile. And loko a swi sungula yena a va a navele yini hi vutomi bya yena kumbe a ku ri na munhu loyi maybe a nga n'wi vona a tlanga a twa a n'wi tsakela a za a tikuma na yena a ri un'wana wa vatlangi va va va va va ntlangu wolowo. Leswi a ndzi ta n'wi vutisa swona. Xin'wana a ni ta vutisa ku hi tini a ti-challenges ku swiphiqo leswi a nga hlangana na swona loko a ri karhi a tlanga bolo kumbe u ke a vaviseka tshama bencini kumbe u ke a vaviseka a ya tshama xibedhlele nkarhi wa ku leha. Loko a vavisekile i yini leswi a nga swi endla ku a ti kuma a hatla a lulama kumbe a hatla a hola.

Swi pfuna ngopfu ku va vana va nghena eka mitlangu exikolweni, hi ku hi mavonelo ya me vana a va fani. Vana ku na leswi va kotaka swo ku ya hi miehleketo ya vona, ku na vana va kotaka bolo ya ya milenge na lava kotaka bolo ya mavoko ku na lava kotaka ku tlanga leswi vulaka va ri i chess ku na lava kotaka vuyimbeleri so a mitlangu loko vana va yi va va yi nghenela eswikolweni yi kota ku va aka hi ndlela leyi hlamarisaka.

Vuvekisi lebyi lavekaka eka switirhisiwa thekinoloji na vuhlayiseki ku rhurhela swiendlakalo swa mitlangu ya timovha ta rivilo ra le henhla swi katsa swivangelo swa ku tirhisela mikateko leyi tsakeke. Thekinoloji ya mfumo wa timovha, timovha ta rivilo ra le henhla, ti humelela swinene eka thekinoloji leyi tirhisiwaka ku pfuna. Leswi swi katsa switirhisiwa swo endla leswaku timovha ti famba hi ku hatlisa ku tisa vumbhoni byo antswa emisaveni.

Vuvekisi lebyi lavekaka eka switirhisiwa thekinoloji, na vuhlayiseki ku rhurhela swiendlakalo swa mitlangu ya timovha ta rivilo ra le henhla, swi katsa swivangelo swa ku tirhisela mikateko leyi tsakeke. Thekinoloji ya mfumo wa timovha, timovha ta rivilo ra le henhla ti humelela swinene hi thekinoloji leyi tirhisiwaka ku pfuna. Leswi swi katsa switirhisiwa swo endla leswaku timovha ti famba hi ku hatlisa ku tisa vumbhoni byo antswa.

Maendlelo lama a ni vona ku nga ri ku ri maendlelo ya kahle ka lava swi tsakelaka mara hi makumu swi na ku hetelela ka ku loko vanhu va ri ku phuzeni ka byala va ti kuma se va banana hi mabodhlela kumbe va lwa. Hi mhaka ni vona swi nga ri kahle eka minkarhi yin'wani kumbe swi ri kahle loko vanhu va ti phuzela byalwa bya vona va nga fayi van'wani hi mabodhlela kumbe va nga lwi loko va heta va ti mukela emakaya va ya tlela.

Ti-campaign to dyondzisa no hlohlotelo na nkoka lowukulu swin'we, hikuva ti pfuna ku kurisa matimba ya miri ni rihanyo lerinene. Mitlangu yi pfuna vana na lavakulu ku tshama va basile va ri ni miri yo tiya, naswona va ri ni vutomi lebyi enerisaka. Ti aka vunghana na ntirhisano exikarhi ka vanhu. Mitlangu yi pfuna ku dyondzisa ku tirhisana, ku xixima ni ku tshama hi kurhula exikarhi ka vanhu vo huma eka swivumbeko swo hambanahambana.

Ku va na mitlangu laha tikweni swi pfuna swinene eka akeleni wa vun'we exikarhi ka vanhu va matiko yo hambanahambana hi ndlela leyi landzelaka, ku hlanganisa vanhu vo huma eka swivumbeko swo hambana. Mitlangu yi hlanganisa vanhu leswaku va tiphina swin'we ku nga ku nga khatariseki leswaku va huma kwihi, va vulavula ririmi rihi, kumbe va na ntshunxeko wa muxaka muni. Leswi swi tirhisa mitlangu tanihi ririmi ro twisisa, ku aka ku xiximana exikarhi ka tinxaka hinkwato.

ya nkoka laha Afrika-Dzonga dzonga na ndhawu laha mitlangu ya swa matiko swa misava swi tlangiwaka kona. Swi ndzulamisa ikhonomi, swiendlakalo swa misava swi koka vanhu vo huma ematikweni na le matikweni etikweni ni le matikweni man'wani, leswi endlaka leswaku ku kula vuhlayiseki bya le hotela, tikamelo ta va cinisa, switirhisiwa swa vavhakachi na ntirho wa van'wamabindzu leswi pfuna swi pfuna ku tlakusa GDP ya tiko.

Miganga ya le kusuhi ni laha mitlangu ya ya matiko hinkwayo yi tlangiwaka kona yi nga vuyeriwa ngopfu hi tindlela leti landzelaka, ku tumbuluxiwa ka mintirho, miganga yi kuma ntirho hi ku eka switirhisiwa ku fana na tindlela, tiholo ta mitlangu, mahotela na swibiyelo swa le xikarhi ka ndhawu, ntirho wa wo karhi wa wa swiendlakalo, vatshami, vahlayisi, vatirhela va kongomisi.

Leswi swi endlaka ku a nkarhi lowu wo hungasa wu nga wu nga rivalekiki wu hlawulekile, i ku minkarhi yo tala loko u tirhisa nkarhi wa wena wo hungasa u va u suka u endla swilo leswi u swi rhandzaka ku tlula hinkwaswo. Xikombiso u suka u ya elwandle u ya ku hungaseni u famba ni va ndyangu wa wena kumbe vamakwenu wa wena, u suka u endla swilo leswi ku tsakisaka na leswi u swi rhandzaka.

Lexikulu kumbe lexi xi nga na nkoka board game yi nga xi endlaka, i ku khipa vanhu a mapatwini kumbe emagondzweni. Vana va susiwa eka swilo swo fana na swidzidziharisi, va susiwa eku yiva kumbe va suka ka ku hleketa swilo swo ka swi nga ri kahle. Hi ku board game yi ta va pfuna ka swilo leswikulu, yi ta va pfuna ka miehleketo, yi va pfuna ka ku tsala na mimetse, a board game leswi yi endlaka swona yi kota ku ku pfuna ku hlayela and u hlaya hi xihatla yi ku pfuna na ku hleketa.

Loko ni tikuma ni fikelela swilo swo karhi eka wish list ya mina swi ni endla ni tsaka ngopfu, ngopfungopfu loko ku ri swilo leswi ni nga swi fikelela i swilo leswi ni swi rhandzaka, and a ni swi lava ku swi endla vutomi bya mina. Swi ni endla ni tsaka ni ti vona ku i ku humelela na swi tika swi ni tsakisa ngopfu.

A milawu yo tlanga bolo ya mavoko i ku a wu khomi bolo kambirhi, loko va ku hoxa bolo loko u yi ba yi tlula a wu tlheli u yi khoma, u fanele u yi tshika loko u yi khoma kambirhi u fane u yi nyika vanhu va team leyin'wana kumbe vanhu lava u tlangaka mphikizano lowu na vona. A wu phushi munhu loko u, va ku hoxa bolo loko u tlula a wu tluli u famba na bolo u fanele loko u tlula u tlula u khoma bolo u vhe u yima a wu fambi na bolo mavokweni ya wena.

Na pfumela a ntirho wo ti hungasa wu nga ku pfuna ku endla vanghana lavanene, hi ku loko mi karhi mi hungasa minkarhi yo tala mi ta va mi ri ku dyondzisaneni ka swilo swo aka vumundzuku bya n'wina mi nyikana mi pfunana hi ku hleketa.

Ku rima swirhapa i ntirho wa kahle ngopfu wo ti hungasa, hi ku loko u rima swirhapa swi endla i ntirho wa vutiolori kahlekahle hi ku titsongahata u va u tiolola miri wa wena. ene i ntirho wun'wani wa ku leswi u swi rimaka u tiva ku swi na mbuyelo eka wena, swi na vuyelo eka vanhu lava u tshamaka na vona, i ntirho wa kona wa vu wa wa ku rima na mbuyelo wa kona wa ku va u hungasa hi ku va u rima swilo leswi u swi byalaka hinkwaswo swi vuya eka wena loko u lava ku swi xavisa u nga tlhela u swi xavisa u kuma mali.

Leswi va nga swi endlaka ku kuma switirhisiwa leswi va swi lavaka eswikolweni, i ku nhloko ya xikolo yi suka yi ya vulavula na vanhu va le ka Department of Education yi va tsalela papila ku va kombela ku endleriwa swilo swa so, hi ku vana va xikolo va tsakela a ntlangu wo so kumbe va tsakela ku endla swilo swa so, and ku laveka switirhisiwa swa so and so a Department of Education hi yona yi fanekele yi va khipelaka mali ya ku va yi va xavela switirhisiwa leswi va swi lavaka. Loko ku ri va fanele va aka sport ground yi va nyika mali kumbe yi va tisela kontraka leyi nga ta fika yi va akela sport ground.

Lexi xi endlaka ku, loko u va u ri ku rimene swirhapeni swi ku tshunxa mihleketo, i ku u suka u va u hleketa hi swilo leswi u nga le ku swi endleni ku rima ka wena, u hleketa na hi ntshovelo wa kona, u hleketa na ku loko ni rima a swifaki leswi, loko swi vupfa ni lava ku endla leswi na leswi na leswi. A mati lama ni fanekele ni ma chela ni fanele ni ma chela masiku ya so, na so, na so ni nga tati loko ni cheleta. Loko ni byala tibetiruti leti ti fanele ni chela so na so na so. Loko ni byala ni fanele ni cela migodi hi ku landzelelana ka yona, ni tiva ku ka layeni leyiwani ni byale betiruti, ka leyiwani ni byale swifaki, leyiwani ni bya le matamati, leyi ni byale tinyala. So swi ku susa ku hleketa ka swilo swo tala swa le handle hikuva u hleketa a mbuyelo kumbe mbuyelo wa wena lowu u va ka u ri ku wu tirheni hi nkarhi wolowo.

A ntokoto wa le handle i wa vurimi, i wa vurimi a ntokoto wa le handle loko munhu un'wana na un'wana a faneleke a wu ehleketa ku wu endla i wa vurimi hi ku wu ku susa ka swilo swo tala. I ku va miri wa wena u va u ri ku wu tshunxeni. Miri wa wena u va u endla swilo leswi va ngo i vutiolori, loko u ri karhi u rima. Loko u ri karhi u rima a wu hleketi swo tala, a wu hleketi ku ku na leswi u fanele ku swi endla u hleketa swilo leswi u nga le ku swi endleni na mbuyelo wa swona eka nkarhi wolowo. Vurimi hi wona ntokoto wa kona lowu vanhu vo tala va fanekele va wu hleketa ku wu endla.

A meeting wa vatswari lowu nga ta va wu ri kona i ku lemukisa vatswari hi ta rihanyo ta mitlangu. Ni nga va hlamusela ku swo tala ku a mitlangu leyi endliwaka kona exikolweni yi pfuna hi miehleketo, yi pfuna hi ta rihanyo kumbe ku exercise. Vana vo tala u nga kuma ku swo tala va tsandzeka ka tidyondzo ta vona, mara eka mitlangu i swilo leswi ku va swi kotaka. Ene u swi vona kahle na loko u langutisile u ri nhloko ya xikolo ku n'wana loyi u ta ya emahlweni loko a va a tlanga, xikombiso i bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko, kumbe va tlanga ti-board games na leswi va ngo i ti-hockey. U vona ku n'wana wa yelweyo u swi kota ngopfu a nga ha vi nqondo ya yena kumbe miehleketo ya yena yi va yi ri tlilasini ngopfu a nga va a suka a endla mitlangu yo fana na yaleyo.